Eya, nka akantsha merogo e e sa itsegeng thata e ka nnang molemo go e leka jaaka, thepe ya setswana le thepe ya lephutsi.

Go jala mefuta e e rileng a maungo jaaka diapole kgotsa dipanana go ya le go nna bokete ebile, go na le go nna molemo ka gonne, go na le mebu e leng gore ga e dumele gore maungo a mangwe a ka gola mo go yone.

Ditamati di jalwa moumong mme, ebile o tshwanela go di direla legong gore ga di gola setlhajana sa teng se kgone go tsamaya ka legong go ya ko godimo ka gonne, ga di golele fatshe ebile ga di rojwa di rojwa di le kwa godimo.

Fa o jala Rooibos o e jalwa mo o latsa dipeo tsa teng diura di le masome a mabedi le bone o be o di ala mofatshe mo mmung o leng gore o na le santa e ntsi ebile, o dire gore mmu wa teng o dule o kolobile. Mme, mo jalong eo ya Rooibos o tshwanela gore e jalwa go tloga ka Seetebosigo gonne go e kgetlha gwa teng e siama gore o e kgetlhe ka Sedimonthole go fitlhelela ka Moranang.

Go nwa Rooibos go ka thusa ka malwetse a a tshwanang le bo mogoro gore o dule o itekanetse, kankere le letlalo le le itekanetseng, bolwetsi jwa sukiri ebile e thusa le ka boteng gape e thusa le ka pelo, gore e ka e ka thusa bolwetse jwa pelo.

Balemirui ba Rooibos ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le loapi le le tšhenjang kgapetsa kgapetsa, le mogote o montsi, le lefatshe le e leng gore le nna le metsi a mantsi, le ditlhwatlhwa tsa go reka le go rekisa Rooibos. Mme, di ka bankangwa ka gore ba kgone go ithuta gore ka nako ya go nna jaana le jaana loapi ga la siama, kgotsa mogote o nna montsi. Ga ba ka batlisisa ba bala dilo tseo ba ka kgona go di thibela le go batla dithibelegi tse di tla thibelang gore ga nako eo e tla di se ka ba bolaela dijalo.

Ba maungo ba lebagane le dikgwetlho tsa go tshwana le bogodu jwa batho ba mo ba lemetseng teng, le diphologolo, le mogote o montsi, le dipula tse dinang ka maatla. Segolobogolo, le malwetsi a tlang ka dinonyane tse di fofang a kgonang go bolaya dijalo.

Dijo tse maungo a dirwang ka tsona di tsenngwa ga go bakiwa dikuku le ga go diriwa dilo tsa go tshwana le diyokate ebile, gape ba kgona go di omisa mme ba di rekisa dintse fela jalo di omile.

maungo a jalwang thata ke diapole, dipanana, dinamune le di strawberry. Ka gonne, batho ka bontsi ba dija ebile, di na le dikotla tse dintsi di kgona go dirisiwa le mo melemong mo, ditlhareng le go dira dijo tse di nang le dikotla.

E e lengwang thata mo lefatsheng ke sepinatšhe, khabetšhe digwete, le ditapole ka gonne, di na le dikotla mme ebile ga se gantsi di ka lwatsa batho gore ba ka nna le allergy tsa tsone batho ba le bantsi ba dija ebile di ba tsaya sentle .

Dithoro le mabele di na le seabe ka gore ga di sa tlhole di bonwa thata ka gonne, batho ba le bantsi ba tlogetse go di dirisa. Ebile mo temothuong ga go bonolo gore di godisiwe gonne di batla tlhokomelo e e tseneletseng le maemo a a rileng a lorato.

Ga go buiwa ka wine farming, go buiwa ka polase e e godisang diterebe mme, diterebe tsa teng di dirisiwa go dira wine e leng gore batho ba le bantsi ba enwa ebile ba idirisa.

Go simolola tshingwana ya gago ko lapeng o tlhoka tulo mo o tla go direla tuin ya gago teng. O tlhoka metsi, wa go tlhoka le dipeo tsa go jala, o tlhoka le go kampela go thibela diphologolo le dinonyane ebile, wa go tlhoka le se o tla khurumetsang dijalo ka sone go di sireletsa mo letsatsing le mo dipuleng tse di maatla.

Go na le ditshedi tse e leng gore di phela ka setlhare sa Rooibos mme, ebile go ka sirelediwa ka gore go tshelwe dilo tse di tla thibelang gore ditshedi tseo di seke di a senya ditlhare tseo gore di kgone go dula di phedile.

Lephutsi ke nngwe ya dijo tsa dithoro, sepenatšhe, sonobolomo le khabetšhe. Di botlhokwa ka gore di na le dikotla tse e leng gore ga di tsena mo mmeleng wa motho di ka thibela malwetsi a le mantsi.

O tshwanela go itse gore mbu o o jalang mo go one ke mbu wa mofuta mang, o tshwanela go itse gore mefuta ya loapi e e tlhagang gantsi mo tulong eo ke ya mofuta mang, o tshwanela le go itse le gore mbu o mela diboko tsa mofuta mang. Di ka se bolae mo o tla lemelang teng le dijalo tsa gago.

Ga o le motho o tsayang Rooibos ka letsatsi o ka iphitlhela e le gore o na le di nonofo tsa go tshwana le bo maemo a gago a itekanetse le seemo sa gago sa pholo se itekanetse. Go tshwana le pelo, e thusa le ka sukiri ebile, gape e go baakanya mo teng ga mpa ga e le gore o na le bothata, le ga o na le kankere e ka thusa go alafa, kgotsa go okobatsa.